Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa bo rapolasi ka dintho tse ngata jwalo ka ho jala, ho hlokomela diphoofolo le ho etsa dijalo tse ngata tse ntlafetseng ka nako e le ngwe. Ditsamaiso tse ikemetseng di etsa mosebetsi o bobebe hape di boloka le nako. Ditsamaiso tse ikemetseng di eketsa dintho di be ngata, di etsa menyetla ya mesebetsi. Mosebetsi o be bobebe o hafolela batho mosebetsi.

Rapolasi nka mo bolella hore a hlokomele mobu wa hae a dule a o hlokometse ka nako e kgolo le e nyane. Ho hlokomela hore ha pula di nele mobu wa hae o seke wa baleha a dule a o hlokometse ka nako e kgolo le e nyane. A leke hore tshimong ya hae a leke ho beha dintho tse tla etsang hore mobu wa hae ha pula di le teng mobu wa hae o se ke wa baleha. Mobu wa hae o dule o bolokehile ka nako tsohle.

Ntate wa ka Afrika Borwa e na le molao ya hore basebetsi ba tlametse hore ba tshwarwe jwang mapolasing jwalo ka ho hlokomela, ho fuwa dijo le hore le ha ba ka lemalla mosebetsing, ba thole moputso wa bona. Ba lokela hore ba be na le mo ba robalang mo ho bolokehileng le disebediswa tse ba tshireletsang dinthong tse kotsi tseo ba tla sebetsang ka tsona. Jwalo ka bo di-poison tse tshelwang, le ntho tse ding tse ka ba a mang mmeleng wa bona, be ba na le ditshireletso tsa bona.

Hore ke qale kgwebo ena ya ho etsa vein, ke hloka hore ke be na le mo nka tholang sebaka teng sa ho jala merara ha ke qeta ho jala merara ke e hodise. Ho tloha moo ke qale kgwebo enana ya di vein e ka nhloka hore ke be na le ho tloha bonyane ho ya boholong. Ke qale hanyane ho fihlella ke fihlella mo boholong, mo kgwebo yaka e tlabe e hotse teng. Ke etsa di vein ka nako e kgolo le e nyane. Ke hloka sebaka moo nka o etsang teng, ke jale morara ke tsebe ho bula kgwebo ya vein.

Dimela tse tummeng mona Afrika Borwa ke protea tree le marula tree. Di tumme ka lebaka la hore ke tsona tse tsebahalang haholo ebile ke tsona tseo relletsweng dintho tse ngata haholo mona Afrika Borwa ka tsona. Jwalo ka protea tree ho relletsweng se seng sa dihlopha tsa mona Afrika Borwa, tse emetseng Afrika Borwa ka sona.

E re ke kope tshwarelo pele ho lona basebetsi baka ho na le dikgomo tse ding tse kulang jwalo ka ha di kula. Ha o sa hlotse ho kgonahala hore ho tholahale lebese. Jwale ketla hloka hore ke lo batlana le dikgomo tse ding hore ke boloke mesebetsi ya lona, le hore le seka lo dula mahae. Ketla leka hore ke lo batla dikgomo tse ding tse tlare tsena ha ntse di kula ntse ke di batlela hore di ka thola thuso jwang. Ho bontse hona le tse ding tse tla kgona hore di fumanahantshwe lebese teng.

Mama ere keo qoqele polasing yane ya ntate a dulang hodimo kwa. Difefo di bakile di senyeho tse kgolo dimeleng tsa hae. Dimela ha di senyehile haholo moo ke bona hore le mosebetsi o tlo fela. Batho ba bangata ba tlo fellwa ke mosebetsi hobane difefo tsena di sentse di mela haholo polasing eo.

Nka thabela mmuso haholo ha o ka kenya letsoho hore thusa jwalo ka rona bo rapolasi. Wa kenya letsoho hore re fa le ka kgwedi habedi kapa hangwe fela kgweding, o fane ka di ka meriana ya diphoofolo. O tle o tlo hlaba diphoofolo injection for rona bo rapolasi hore diphoofolo tsa rona di bula di bolokehile. Hobaneng theko ya diphoofolo e se e nyoloohile haholo ho re bonang le hore maruo a rona a ya fela. Ke hobaneng meriana e phahame haholo ka di price. Theko ya tsona e hodimo. Jwale re hloka mmuso, ha o ka kenya letsoho ke seo nka se thabelang. Mmuso o kenyelletse o re thuse ka diphoofolo tsa rona, jwalo ka maemo a lehodimo a ntse a tjhentjha. Antsa kgona hore a etse diphoofolo tsa rona di se ke tsa bolokeha. Ka hoo, re ka thabela ha mmuso o ka kenya letsoho, wa re thusa mo ho hlokehang teng.

Ho batjha bohle ba batlang ho ipona ka la hosane e le bo rapolasi. Nka le eletsa hore bophelo bo botle ba di phoofolo, le hore di hlokomela jwang ke tsela e ntle ya ho qala ho ba rapolasi teng. Diphoofolo di lokela ho hlokomelwa le polasi e lokela ho hlokomelwa dijo tsa di phoofolo le meriana ya diphoofolo. Ke ntho tse tlamehileng hore bo rapolasi ba di ele hloko, ke dintho tse tlamehileng hore bo rapolasi ba seke ba di hloka. Ha o batla ho latela ho ba rapolasi. O hlokomele diphoofolo di dule dile maemong a matle hore batho ba kgone ho reka le hore batho ba kgone ho thola moputso wa bona. Ho tswa diphoofolong tseo tlabe o di rohile.

App ya ho lema e ka e ka etsuwang e kaba app eo e leng horeng ho yona ke mo hotlo banang le di thuto tsa hore hoba molemi ho qala jwang. Dintho tse sebediswang tse hlokehang hao ba molemi la thuto e felletseng ka botlalo ya hoba Rapolasi. App e nana e ka thusa leka ho hlahisa dintho tse hlokehang tse e leng hore ha o qala polasi ditlo hlokeha teng. App ena e tlo thusa leka hore di ntho tsohle ha o qala ka polasi ke tsona tseo otlo batla hore o qale ka tsona.

Malome waka o hloka ho ya lefapheng la matlo kwana mmusong. Moo teng ke teng moo o tla kgonang ho thola thuso ka sena se o llang ka teng. Ba ka kgona ho thusa ho kgutlisa lefatshe la hao le ho le joweng teng. Mane mmusong ho ba lefapha la ditsha la mobu ke teng moo o ka kgonang o ye teng ho ba thola thuso teng. Kapa wa sheba mona marang rang teng di number phone tsa bona di thole, o bue le bona. Ke bona baka kgonang ho thusa ho ba ikarabelang ho lefapha la matlo le la mobu.

Dirapa tsenana ketsa setjhaba. Di dula di dutse moo. Ke tsa setjhaba, ha di na monga tsona. E mong le mong a batlang hore a ka di sebedisa a ka ya ho motho a ikemetseng a lo mo botsa a kgona ho sebedisa.

Bo rapolasi ba nang le naha e nyane ba shebana le mathata a mangata a jwalo ka sebaka sa ho jala sea fela. Kapa sona sa diphoofolo se senyane mo diphoofolo di hatanang tse ding di bolayang. Dijalo le tsona di ya petetsane mo di sa kgoneng hoka mela hantle, tsa kgona ho ikotlolla. Sebaka sena se etsa mathata a mangata jwalo ka ho ka ha leruo le tlo ba lenyane le tsona dijalo, di ba nyane ho ya ka mo di ka lebellwang ka teng. Sena se etsa hore dijalo ske tsa hlaha hantle, ebile ke ske tsa matlafala haholo hobane sebaka se di fuweng se senyane haholo.

Eya ntate waka o tshwanela hore pele o thole sebaka seo o ka kgonang hore ha o reka dikalakunu di tlo dula teng. Sa pele ke hore o lo thola sebaka jwalo ka polasi. Mo dikalakunu tsena ha o di thola di tlo dula teng. Sa bobedi ke hore o lo sheba ho reka dikalakunu kae, o reka ka la kuno e tshehadi le e tsona. Hore di tlo kgona ho tshwala di di ntlafale di be ngata ka hare ho polasi. O tshwanela ke hoo ngodisa kgwebo ya hao, ho ba lefapha la diphoofolo le tse latelang hore polasi ya hao e kgone ho tsebahala e ngodisitsweng. Moo e tla thola di thuso ho mmuso teng. O tshwanela hore o na le sebaka seo. Ha o qeta ho kenya diphoofolo tsa hao kalakunu di kgone ho hola. Kgwebo e qala moo, obo ngodise kgwebo Kgwebo e kgone ho tswela pele.

Mamelang bana baka ba sekolo. Peo ke ntho eo o e jalang hore nako e tlang e kgone ho hlahisa seo o se batlang. E jalo mobung e sebediswa bakeng sa ho dimela. Hore o tlo kgona hore nako ya kotulo o tlo kgona ho kotula seo seo se jetseng ka yona peo eo.